Kwekhu! Ndiwucingisise kakhulu ke lo mcimbi wokunqaba kwamanzi, ndafikelela kwisigqibo sokwenza amavandlakanya amathathu. Okokuqala, ndizilungiselele ukuthenga ii-generator zokutsala amanzi emlanjeni ngexesha lembalela. Okwesibini, ngexesha lemvula exhaphakileyo ndizamile ukufuna amatanki, ndenze into ekuthiwa yi-reservoir apho amanzi azokuhlala khona. Okwesithathu, ndacinga okokuba ngaba apha emhlabeni wam kuyafuneka ndibe nayo into ekuthiwa yi-borehole apho ndiza kutsala amanzi khona ngexesha lembalela.

Phakathi kwezityalo okanye imifuno onokuyilima ngexesha lembalela ngumbona, ivatala, ii-legumes, ibhatata, sunflower, sorghum. Ukuze izityalo zakho ziphumelele phantsi kwembalela ungasebenzisa ukunkcenkceshela ngesandla, ungasebenzisi mibhobho, kanti ne-drip irrigation iyasebenza. Ukufumba amagqabi amaninzi nezityalo ezibolileyo phezu kwezityalo kugcina obushushu nokufuma kuyanceda. Kubangela okokuba ngaba izityalo zifumane .

Njengomphathi wefama luxanduva lwam ukubona ukuthi umsebenzi ngamnye nefemeli yakhe bandwendwela ikliniki rhoqo ngamaxesha afanelekileyo. Namasuku abo, appointments nee-dates zabo ekliniki, bayaya ngexesha elifanelekileyo okanye mna ndikhuphe isithuthi okokuba ngaba sibase. Abasebenzi basefama, njengabasebenzi abasebenza iintlobo ngeentlobo zezinto, bafanele ukuba babe nezikhuseli empahleni, babe nee-boots, babe nee-overall, babe nezikhuseli zamehlo nayo yonke into, nee-gloves eziza kuthi zibakhusele ekusebenzeni kwenzela into yoba bangonzakali.

Ukwenza i-jam ngeepesika ezishiyekileyo ingayingenelo efama kuba oku kungenza okokuba ngaba abanye abantu bafumane imisebenzi. Yaye le jam isenako ukuthengiswa kwii-supermarket ezikufuphi, loo nto leyo ithethe ukuthi i-market yayo ikhona. Le, ezi pesika zingasebenza kakhulu, zinganceda kakhulu ekunyuseni ingeniso yefama kuba kaloku ezi jam zenziwa ngobuninzi bazo. Zikhutshwa kwii-supermarket ngee-supermarket, into leyo ethetha ukuthi imali noko iyangena efama, ifama iyaqhubekeka.

Abasebenzi abaninzi basezifama baphantsi kwesandla somfama, ngelinye ixesha umfama ongazinakanga okanye ongawanakanga amalungelo abo. Ngelinye ixesha abasebenzi basezifama abahlali ezifama, umntu uphangela ixeshana elifutshane. Loo nto leyo yenza ukuthi angabi ngumfama, angabi ngumhlali okanye umsebenzi osigxina kuloo fama, angene ephuma, angene ephuma. Loo nto leyo ibangela ukuthi ngexesha efikelela kumhlalaphantsi abe kungekho mali ayibekileyo ixesha elide kuba zikhona iingxowa zamafama zee-pension.

Gadi esemva kwendlu iluncedo kakhulu kuba kulaa gadi kulinywa umbona, kulinywa iitapile, kulinywa ikhapheshu kulinywa ispinatshi. Ngoko ke ngamaxesha avuna isivuno sombona siyabekwa, iitapile ziyathengiswa, iitapile ziyatyiwa endlini, ispinatshi kwenziwa imifuno ngaso. Kuyatyiwa, kudityaniswa neemilimili nayo yonke enye into enodityaniswa nayo endlini, kungafuneka mali. Kodwa ngenxa yegadi esemva kwendlu, indlala iyabe iyemka ekhaya, akukho mntu ulambayo. Iluncedo kakhulu.

Iingenelo zokuba ngumfama wentsangu eMzantsi Afrika kuvuleke amathuba okokuba ngaba amafama angathengisa iimveliso zawo kwimakethi evulelekileyo. Kanti amafama ayakwazi ukuqhagamshelana namaziko amakhulu afana neekhemesti ezenza ezenza intsangu okokuba ngaba isetyenziswe kwezempilo. Ngoko ke amafama ayakwazi ukuba zii-suppliers kwezi nkampani zinkulu, ngoko ke bafumane ingeniso noko ethe xhaxhe nyanga nenyanga.

Imbangi yokuba iimbotyi zihlale ixesha elide, oochwepheshe basebenzise ubuchule kwezokutya bakhupha zonke izinto ezibangela ukubola ngohlobo lwee-enzymes kuzo ezi mbotyi baze bazidibanisa namachiza afanelekileyo kwezempilo. Bathi bakugqiba bazifaka bavala ngesivalo nangoxinzelelo olukhulu ukwenzela okokuba umoya ungangeni, ukunqanda ukubola. Yiloo nto iimbotyi ezinkonkxiweyo zihlala ixesha elide.

Umphathiswa wezolimo edibene nogxa wakhe ongumphathiswa wezemfundo, bangahlala kunye baqulunkqe icebo lokuthi kubekho isikolo esisembindini apho bonke abantwana abasuka ezifama banokuya khona. Okunye isenako nokuba sisikolo apho abantwana abahlalayo kuso ukwenzela okokoba bangahambi imigama emide, mini neemini ukuya esikolweni. Bahlale, babuye ekupheleni kwempelaveki ukugoduka. Ngaphezu koko abantwana banikwe inxaxheba yokokuba babe nezithuthi ezifana nohlobo lweebhasi okokuba ngaba basiwe esikolweni baphinde bayothathwa ngeCawa.

Ukuvuna ngexesha lokuxhaphaka kwemvula kungabangela ukufuma nokuvunda okuninzi kwisivuno eso, into ke leyo enobangela okokuba ngaba isivuno simoshakale ngenxa yokuvunda nokufuma. Kuloko ke kulungile ukuvuna ngexesha kungekho mvula ukwenzela uba isivuno sifumane ukuphola nobushushu belanga.